Re le baahi ba mahaeng mona re na le bothata ha re na banka kapa yona ATM pele rona mona mo re kgonang hore re ka ilo ntsha tjhelete ha re e hloka. Re tlameha hore re hole ditoropong kwana and le batho ba baholo mona ke bothata hore ba ka ditoropong ka mehla. Le ma le ditekesi tse fetang monana, ha di ngata. So, ke kopa hore re fumane thuso ka hore bonyane ho be le ho ba ne le banka e pela rona. Re le baahi ba mona ba mahae e tlaba teng, hore re kgone hore ho be bobebe. Re ye teng re ilo lata tjhelete kapa hona ho ho romela tjhelete. Ke a leboha.

Inshorense ya ka ile ya mpolella hore ka ha maemo a lehodimo ha a na hore a ka lekolwa ke motho, ba ka se kgone ho nthusa hobane tlamehile nna jwalo ka ha ke le monga thepa ena, ke ile ka leka hore ke sireletse. Hore e se ke ya nelwa ke pula ka hoo ba ka se kgone ho nthusa bakeng senana, hoba thepa ya ha e a senywa ke, ha e senyeha ka boyona empa e sentsewe ke pula. Ka hoo nka se kgone hore nka etsa letho. Mme ke ntse ke leka hore ke utlwisise hore ba ka ha hona tsela e nngwe eo ba ka nthusang ka yona na. Ba ile ba re ba tla kgutlela ho nna empa ha ba tshepise.